Yho, Thixo! Yho, yho, yho akululanga tu, akululanga tu isikakhulukazi uba awunamoto iyeyakho. Owu, owu, owu naloo mntana akaguli kakhulu, akaguleli kufa cause, hayi, kwezinye ilale azingeni nongena iilantuza iambulensi, zikulinda phaa esitopini. Ngoku funeka uye nesi sigulane sakho, abanye basifaka ekiriveni uyoma naso esitopini kuloo ngqele. Yile ndithi uba awunayo eyakho imoto hayi, kuba phandle, ambulensi azingeni nongena ezilalini, azingeni tu. Uba awunayo eyakho . And zikude kwa ezikliniki, azikho kwala, azikho lapha ezilalini zibusedolophini.

Kuhletywa ngabantu. Into abantu abayoyika kakhulu kuhletywa ngabantu mhlawumbi babonwe besiya ezikliniki bebesiya kwelaa cala le-HIV, iinto ezinjalo. Nazo izinto ezoyikwa babantu kuthi mhlawumbi umntu xa sebhaqiwe ngoku kubekho ukhetho uba into etyiwe, into emhlawumbi kuthiwe iiglasi esele ubani esele ubani qha ngenxa yoba unalaa nto yena, ntontoni. Babe abantu bebethwa lulwazi uba ayisilulwa kanjalo laa nto. Nazi izinto ezinye zezinto eziye zenze abantu abantu eziba thintelelayo uba ekuthobeleni unyango abantu zizo ezinye .

Ndinayo ndinehlekisayo yabo. Apha umnganam undibalisela uba useteksini qha udibana ubona eli gqiyazana lihle lisecakwakhe kunxitywe iimaski ke ngoku umbona nje isibunzi namehlo anga. Ngoku uthi bayathetha, bathethe uyazibona izinto ziyavumelelana. Xa besehla maan hayi maan wehla ngakufutshane kakhulu kunaye qha yena uzawuhla kwistophu silandelayo waqonda ba makehle apha azohamba naye. Uthi heyi maan, wathi uthi wehlisa imaski, yhooo amazinyo akhabene. Uthi ndaqonda uba hayi maan nantsi imali yam ihamba ngendingahlanga eteksini.

Kufuneke baxelelwe iinto ezintle ngoya ekliniki uba phaa uyakwazi ufumana mhlawumbi ufumanise uba uyagula, mhlawumbi unaloo cancer ngokumane kwakho uyozijonga rhoqo rhoqo ibhaqwe early mhlambe. Endaweni yoba ibhaqwe ngoku sekunzima, ungqengqe ebhedini awukwazi nohamba, mhlawumbi ibinokubhaqwa ku-stage two ukhawuleze uncediswe, uyilwe uyiwine, uphile ubomi obude. Bangafuna uxelelwa njalo ndibaxelele ngesi sigulo soyikisayo enzela abantu bazoqonda uba yinto ebalulekileyo uba bamane besiya ekliniki rhoqo rhoqo bamane beyojonga impilo uba iqhuba njani.

Eyona mali inkulu ndake ndayibhatala yi-two thousand five hundred.

Umntu umntu onesifo soxinzelelo lwegazi kufuneka aqaphele xa esitya oku kutya kulandelayo. Ukutya okunetyiwa eninzi, ukutya okunamafutha amaninzi, ukutya okuneswekile okanye iinto eziswiti kakhulu nenyama ebomvu. Inyama ebomvu fanuba ayitye ngononophelo, eyona nyama yakhe ibe ibe yityiphu, atye ityiphu.

Hayi, mna hayi, mna andiyazi. Zange zange ndakopisa mntu na ummitho. Mna andazi kaloku xa ungafuni umithiswa udlale unxibe into zakhona.

Mna, mna ngokowam iimbono umehluko andimboni uba ukhona kuba kaloku noba uselalini okanye usedolophini ugqirha uzokuxelela le nto yena wayifunda esikolweni ukuba xa xa unesifo soxinzelelo lwegazi awuyityi le, awuyityi le, utya le, utye le, wenze oku, wenze oku, uyeke leya, uyeke naleya. Bonke bazawube bethetha into enye kuba isifo soxinizelelo sifana macala onke. Izoba ngumntu ke ngoku oye ke ngoku kushiyane uba ubomi bakhe uyabuhlonipha okanye akabuhoyanga na. Obuhloniphileyo okwenza oku ugqirha amxelela uba makakwenze ukwenzela azophila ixesha elide kanti ke ongabuhloniphanga uzokwenza ngokwentando yakhe.

Ewe hayi, izimvo zam ngezangoma mna ndiyakholelwa kuzo, ndiyakholelwa kuzo ndiyabhiliva uba zonke izinto . Bakhona ke abo sebafaka ubuqhophololo ebungomeni kanti bona buyinto yenyani and bayakunceda abantu bakwaNtu kuba kaloku kudala kakade sasiphila ngamayeza esizikhele thina emithini, kwahamba ke kwafika aba bantu bangabelungu basinika la mayeza abasinika wona. Kodwa sabe siziphilisa nganga thina besinawo bengekafiki. Le nto ke ndiye ndiye ndikholelwe mna uba hayi izangoma zikhona ezokwenyani, zikhona aba bazizangoma mbumbulu.

Ewe, ndingazifowunela iinkonzo zikaxakeka kuba kaloku kakade kwazona zazenzelwa ukuthi mhla kaxakeka zifowunelwe and futhi ke ngoku iilali lam izobe ixakeke kakhulu xa seyifunyanwa zizikhukhula kaloku.